Ngokolwam uluvo ndicinga uba ibhasi yeyona ikhuselekileyo xa sisiyidibanisa okanye siyithelekisa neteksi ngokuba itekisi yona uyawufumaniseka uba umqhubi wayo soloko eleqa ixesha and exheshwa nangabahlali aba abakhwelisileyo iipasenja ngamanye. Kanti ke yona ke ibhasi inezitophu zayo apho iyawufika imise, ayimisi noba kuphi na ngenxa yokuba ileqa ukwenza isixa semali esifunwa ngumphathi.

Xa sithelekisa ibhasi enedekhi nebhasi engenadekhi mna ndiye ndithande ucinga uba lena ibhasi inedekhi yeyona ikhuselekileyo kunengenayo idekhi ngoba kaloku le inedekhi yona iyasinda kwaye ihleli emhlabeni apha endleleni ayinawuphaphatheka, ingenawuthwetyulwa nangumoya ozayo. Ekubeni le yona ingenayo idekhi isengciphekweni yoba ingahebuka ngenxa yomoya and kwaye ingabhukuqa lula ngoba ayisindi loo mhlobo.

Njengokuba ndingumntu wabantu ndizifumaniseke ukuba lo mfo ndiye ndinyuke naye ukuya esitopini sebhasi ndihamba naye xa sizawukhwela siqabele ebhasini ndifumaniseke ukuba heyi andiliphethanga ke ngoku ikhadi, ilula laa nto mna ndiye ndithethe naye umhlobo wam ndithi, heyi mhlobo wam naku ukwenzeka ndishiye ikhadi apha eli lebhasi lokwazi uqabela. Bendawucela maan ungakwazi na ukundijulela ngefestire wawuthi wena usokhwela ukuze sikwazi uba sobabini singabi nandleko ingaphaya, okanye ngokulula ndiye ndiqhagamshelane nomphathi ndithi mphathi ndishiye ikhadi ndizawushiywa lixesha andizufika ngexesha ndileqe ke endlini ndiyothatha ikhadi elo ngoba kaloku andizukwazi ukubeka omnye umfo lo engxakini.

Ewe, kaloku akekho omnye umntu endiyawuthi ndithethe naye ngaphandle komqhubi lowo wesithutho. Ekufumanisekeni kwam oko ndimcacisela imeko nolwazi lwam ngaso esi sithutho ndikuso ndibe ndimbuza ukuba ndingenza njani njoba mna ndikule meko ndikuyo, athini amathuba endinothi ndiwathathe ukwazi ukuba ndiqabele kule nqwelo ngaphandle kokwehliswa. Umbuzo wam wokuqala uthi kuye njoba ndingenalo nje ikhadi ingabe ndiyakwazi na uthenga ikhadi apha kuwe? Ubuthe, hayi awukwazeki funeka ndiyoyithenga mhlawumbi kwiindawo ekuthengiswa kuyo ndiyamcela uba andilinde nje kancinci ukuba ndilithenge eli tikiti.

Yhe nto yakuthi luthini wena ulwazi onalo malunga nesi sithuthi? Oh okheyi, hayi kulungile ndawuthi ke ndikutyebisele ngolu lwam ulwazi. Ingcebiso endinayo mna ithi ngowuvuka ekuseni ngenja ixukuxa ubheke phaa kwitikiti ofisi ngoba kuyafolwa uyawuthi ufike phaa uyifumane yonke inkcukacha ethe vetshe.

Okokuqala, ndawuthi ndixhumane nayo la nombolo le ithi umntu axhumane nayo xa ngaba ifuna ukwazi ukuba ibhasi le idlula ngabani exesheni oba kubakho iinto ezinjengokuba mhlawumbi iye iye yashiywa lixesha yona leyo ibhasi okanye iye yabambeka kumngcelele wemoto endleleni. Ngoku ndiye ndifowune phaa ndive ukuba ingabe na isahamba ngokuba ibi-suppose ihamba ngokwengxelo, uba akunjalongo ndiye ndibe novalo loba mandenze elinye ihlobo lokuba ndiyofika apho ndiya khona.

Lam lokuqala kukutsibela emnxebeni ndiqhagamshelane nalaa nombolo iye incedisane nathi ngokusixelela uba ingabe isithuthi eso sishiywe lixesha okanye sibambeke kumngcelele wemoto endleleni na kusini na. Emveni kokuba ndiyifumene lo mpendulo kuyaxhomekeka uba ndiyava uba hayi kuthwa ngoku idlulile xa beqikelela ndawuthi ndizame ezinye iinzame zokuba ndiyofika apho ndiya khona, uba kuthiwe ibambekile ngenxa yomngcelele wezinye iimoto endleleni ndathi ndiyilinde ke ngomonde.